Mhla ngiya eGoli ngiyolanda iziqu zami ezithize, ibhasi labambezeleka ebusuku, okuyinto eyayingagwemeka kangangokuthi kwaba yiphutha lokunganaki. Ibhasi sathi sihamba kuthelawayeka, kwaqhuma isondo, kwatholakala ukuthi elinye isondo alikho, ibhasi alinalo elinye isondo elingafakwa uma kulimele elinye. Salibala usuku lonke, sahlala ubusuku bonke, silinde elinye ibhasi elisuka emuva ukuze lisithwale. Lokhu kwakungagwemeka ukuba nje bafaka isipele sesondo emuva ebhasini.

Ukugibeza abantu abadala ngaphandle kokulindela inzuzo.

Ngokuthi zithathe abantu abadala ngokukhethekile, kunomphakathi ojwayelekile wonkana.

Bengizoyeka ukutatazela ngivele ngizilungiselele.

Njengokufaka i-ephu ezoloko ikukhumbuza uma sekuyisikhathi sokuhamba igcizelele.

Zingahlolwa yilaba abasebenza emgaqweni, ibona abangakwazi ukubona ukuthi zisezingeni elilungele yini ukuhambisa izaguga, zingayibeki impilo yazo engcupheni.

Ngokuqinisekisa ukuthi abantu abadala banayo indlela yokuhamba ephephile, futhi akukho okungabathikazisa noma okungababeka engozini.

Ukugcwala kakhulu kwamabhasi, amabhasi agcwala kakhulu size sigcine simile, nendelelo yabashayeli, abashayeli badelela kakhulu, basishiya phansi ngisho ungenawo ushintshi omncane wemali yena angaba nawo.

Mhlambe ngineminyaka emihlanu noma emine ngigibela ibhasi. Ibhasi liyabambezelana, uma uhamba ngebhasi, kumele ukale isikhathi esithe xaxa ukuze ungafiki late la uyakhona.

Noma ngingaba nokudangala kodwa akukho engingakwenza, ngingakhokha nje imali ngidlule kumatholi, ukuze indlela yami iqhubeke, ngoba angeke kungisize ngalutho ukuthi ngithi angikhokhi ngoba ngeke ngikwazi ukudlula ngiqhubeke nohambo lwami.

Lezi zesikhathi samanje ezibizwa ngama-Uber, lezi ozibiza ngeselula, ziyashesha futhi amanani azo ajwayelekile abuye abe phansi.

Okubi, izinkampani singalahlekelwa yinzuzo, kanti nabahlali noma abathengi bangathwala kanzima ekuthenini bakwazi ukuthola izinto abazidingayo. Okuhle, okuhle ukuthi izingozi zomgwaqo zingabe zithi ukuncipha.

Amakhumbi kanye nalezi ezibizwa ngamaselula.

Ngingawanika u-ten, aklini, ahlanzekile lawa esiwagibelayo la ngakithi. Akukaze nje uthole ibhasi lingcole lixathuka kube kugcwele abagibeli phakathi, bayayenza iqiniso lokuthi basiwashele, ahlanzeke.

Ngokuthi bakwazi ukubona impahla uma isendleleni, bakwazi nokubona uma usebungozini, bayivikele ngobuchwepheshe babo.

Bengizothola imoto elingene ukuthatha yonke imithwalo yami ukuze ngihambe kahle.

Ukuthi zisuke zibekelwe abantu abadala basemphakathini, abahamba inkonzo.

Ukuhlukanisa abashayeli phakathi, ukuze bangazizwa benengcindezi yokushiywa isikhathi nokushesha emgwaqeni, ukuze abanye bezokwazi ukufika, abanye balandele khona bazogwema ukwakha izingozi emgwaqeni.

Mina, ngicabanga ukuthi asikho isikhathi esingcono sokuthutha ngezindleko eziphansi. Uma ngithunyelwa kwamanye amazwe ngololiwe, ngingavele nje ngihambe, ngize ngibuye, ngiqede uhambo lwami.

Bengingahlisa umoya ngimchazele kahle ngemigomo nemibandela yendiza, nokukhokhela kwezimpahla ukuze acaciseleke, ngimbeke esithombeni khona ezogcina ekhokhile.